Ndingumntu abathandayo abantu, nokubabona bonwabile. Ndiyathanda ukuzivisa kamnandi ngokutya izidlo eziphekwe ngezinga eliphezulu nangokukhathalelekileyo. Ngosuku lwam lokuzalwa kuloo nyaka, ndaye ndaqiniseka ukuba ndiyabamema kuselithuba. Ndenza amalungiselelo kumzi wokutya, ndaye ndaqiniseka ukuba bonke ndiyabahlawulela kwaye abantwana babo ndibathengela izipho. Bavuya kakhulu abazali nabantwana ngezi zipho ndizithengele abantwana babo.

Ngokwam uluvo urhulumente xa esilela ngolu hlobo zingaba zininzi izizathu ezidala oku. Imali ingaba ayifikeleleki kurhulumente ngokwemigaqo esekiweyo. Ingaba yindlela urhulumente abonakalisa ngayo ukuba kugoso okwaphukayo. Kuyafuneka aBanyana Banyana bexhulumene norhulumente ukuze baqonde iingxaki ezenzayo.

Abo banesiseko esibuthakathaka baphenjelelwa ngokulula. Kwaye kumava endinawo ndibabonile abantwana abanobundlobongela kwaye ndilandelele, ndiye ndifumanise ukuba isiseko sengqeqesho inkenenkene. Loo nto idala ukuba abantwana abaninzi babe sebungozini. Kodwa indlela yokunqanda ezi zimo kukuba baqhubeke befundiswa emakhaya, ezikolweni, ezicaweni nakumacandelo apho uluntu lukwaziyo ukudibana khona.

Kungafuneka kuqala umntu azi eyona nto eyenza ukuxhuzula yeyiphi ngexesha lalo mdlalo. Afumanise ukuba uye axhuzule umntu emva kwexesha elingakanani. Yena ke lowo kufuneka ahlale ephaphile ahambe kule miqomo. Enze lula aqiniseke ukuba wenza lo mdlalo xa abanye abantu bekhona ukuze abe nalo ixesha lokuphumla.

Mhlekazi, ndicela ukubuza imibuzo embalwa. Niyitshintshile indlela ebeniyisebenzisile kumaxesha amathathu adlulileyo kuba ezo ntlanganiso khange zibe nampumelelo? Ninaso isiqiniseko sokuba ezi zimemo ziyafikelela kolu lutsha ingakumbi kolu lubandakanyekayo? Umzekelo, ningene indlu nendlu, nipapashe koonomathotholo bezithili. Ninaso isiqinisekiso ukuba kwiintlanganiso zabahlali ziyapapashwa ezi zimemo zenu? Enkosi.

Okokuqala, ndingabiza ootishala ndibabuze ukuba bayayiqaphela izinga labafundi abaninzi liyasilela, kwaye benze ntoni ukulungisa le meko. Ndandule ndibize intlanganiso nabafundi ngokubanzi behlangene neetishala ndive kubo, kwaye ndicele kwabona ukuba beze nesisombululo. Ndibakhumbuze ngezinqumo abakhe bazenza, ndithathe kwa ezi zisombululo zabo ndibe nokuziqinisa apho ziyekeyeke khona. Nootishala benze njalo batyikitye isivumelwano xa bedibene.

Kwesam isikolo kukho imidlalo eqhelekileyo ibhola ekhatywayo, ibhola yombhoxo kunye nebhola yomnyazi. Ndingavuya ukubona kukho ukuqubha, i-hockey, ibhola yeqakamba kuba xa sizincokolela nabahlobo bam okanye ndive abanye abafundi bezincokolela, yimidlalo abayinqwenelayo leyo.

Kunceda ukuqinisa impilo yomntu. Kwakha ukuzithemba ngophuhliso lwezakhono kunye nezinto eziphuyenziweyo. Kukhuthaza unxibelelwano lwentlalo kunye nemvakalelo yokuba ngumntu. Inxaxheba eyenziwa zezemidlalo ibonakala ngobungqina obubambekayo benkqubela phambili yomntu. Iphucula inkangeleko yomzimba, kwaye ikhuthaza ukuzithemba, iba negalelo kuluvo lokuzixabisa.